A ndzi ta ya eCape Town hikokwalaho ko a ndzi ta famba ndza vona lwandle ndzi vona mati ndzi vona na swin'wana leswo tala ndzi nga swi endlaka va Table mantain ndzi tlhela ndzi dyondza hi history ya kona.

Ndzi vona onge nkarhi wa loko ku titimeta hi voma June.

Vutleketli bya swiporo hinkwaswo hikokwalaho ka ku tirhisa eneji hi ndlela leyinene ku hunguta ku humeseriwa ka gas yale greenhouse na ntsengo wa le hansi ten ya tikhilomitara swi languteriwa ku tlanga swi tlanga xiave xa nkoka.

E-e, a xi khumbi kambe loko va tlakusa mixavo ya petirolo va endla leswaku vanhu vo tala va nga koti ku chela petiroli eka timovha ta vona hikokwalaho ko durha ka petrol.

Hi ku vona ka mina i ku va mathekisi a ma durhi naswona mathekisi loko u famba hi wona ku tele vanhu swa pfuna ku famba u langutele vanhu kona swa ku nga yiviwi naswona mathekisi ma hatlisa loko ma famba xitaratini ma ku teka ma ku veka laha u fanele u ya kona.

U nga yi hlayisa hi ku mali ya wena u yi veka kahle u famba hi mabazi mathekisi na swin'wana u nga fambi hi timovha leti duraka ti lavaka petrol naswona leswi swi pfuna ngopfu hi ku u ta swi kota ku hakela mali leyitsongo u famba tindhawu to tala.

A ndzi ta muyimisa driver loko ndzi heta ndzi n'wi byela leswaku leswi a swi endlaka a swi kahle leswaku a tilisa vanhu naswona a hunguti vanhu a va chela ka a yimela taxi yin'wani a va chela ka yona ndzi tlhela ndzi teka thikithi ndzi nyika ndzi nyika mufambisi wa thekisi.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku loko vanhu va khandziyile swa boha swa ku va va na ti seatbelts ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa swa ku tiselufoni ta tirha emoyeni ndzi tlhela ndzi n'wi vutisa swa ku loko ku ta va na munhu a vabyaka laha va endlisa ku yini?

Na muchayeri ndzi n'wi byela swa ku ndzi ta chotela hi mali a yi ringani na leyi kongomeke loko kumbe ndzi byela vanhu lava nga tshamisaka ku ndzi kombela mi ndzi pfuna mali ya mina ya chota a a yi ringanele kongomeke.

Ndzi vona onge yi pfuna ngopfu eka matiko lavan'wana hikuva yi va yi va yi thekisi ra vanhu yi va komba mimbangu loko u ri eka tiko lero ndzi vona ndzi vona leswaku ku biha ka swona i ku a ri koti ku teka vanhu vo tala loko ri teka vanhu vo tala a ri nge koti ku famba .

Ngopfungopfu i Cape Town, Johannesburg ku na swin'wana swa va Nelson Mandela table mountain hilaha va dyondzaka hi timhaka ta khale ta le Afrika-Dzonga.

Hi ku vona ka mina hi ku loko va ri eka malokixi lawa va dyondza ngopfu hi tindlela ta vanhu swa ku vanhu va hanyisa ku yini va dyondza ngopfu hi vu hi ku hlupheka na laha vanhu va le Afrika-Dzonga va humaka kona ngopfu va vona swa ku vanhu va hanyisa ku yini loko va nga ri kahle kumbe loko va tshama eka tilokishi va swi kota ku vona leswi va vitanaka swa ku i reality ya le Afrika-Dzonga loko va ri na lokshin leswaku ku dyiwa yini, ku tlangiwa yini, music wa wihi, ku ciniwa yini, ku yimbeleriwa yini.

I ku vona swiharhi u dyondza hi swiharhi u famba hi movha leyi va yi tirhisaka laha swa ku u ta swi vona kahle u famba na vanhu lava tirhaka ku va ta n'wi vonisa kahle loko mi ya eKruger National Park eMpumalanga riendzo leri yi dyondzisa ngopfu i swiharhi swa le Afrika-Dzonga hi ku hlukana ka swona leswi dyaka swi dyaka nyama na lexi nga dyiki nyama.

Ndzi vona ku ri mhaka leyi kahle hikuva tibazi ti va teka ti va yisa eka tindhawu to tala na kona tibazi a ti duri ngopfu leti ti durhaka ti famba ndlela leyo leha tibazi ti kahle ngopfu ku yisa mfumo ehenhla hi ku va kota ku va tala va vanhu va tlhela va kota ku vona tiko ra hina.

Loko u famba edorobeni u fanele ku khoma bag ya wena u nga yi u nga yi kombisi vanhu u yi pfala va nga ku tekeli u fanele ku loko u famba edorobeni u ti khomisa kahle u nga vulavuri na vanhu lava u nga va tiveki edorobeni u fanele ku loko u famba u ti nghenela la ku nghena kona loko u vona u nge a a wu nge tshembi munhu kumbe u twisisi nchumu u vutisa ti security loko u fambafamba edorobeni u faneke u tshama u tiva swa ku u ya kwini u nga lahleki ku va va yivana masiku lawa.

Mintlhotlho leyikulu ya ku famba hi mathekisi eAfrika-Dzonga hi ku mathekisi a ma durhi mathekisi ma hatlisa ku ma teka munhu ma n'wi yisa laha a yaka kona naswona mathekisi a ma hluphi ku fana na timovha na swin'wani mathekisi ma famba hi nkarhi man'wani ma teka nkarhi mathekisi ma tsandza hi ku e endleleni a ma swi koti ku ku fambisa movha va landzelela milawu ya ndlela kambe ma ma ma hi pfuna ngopfu vanhu va le Afrika-Dzonga laha va ku kala movha.

Eya, swi kahle swinene ku swi kahle swinene ku munhu a ku komba ndhawu eka ndhawu leyi u nga yi tiveki hikuva u nga suka u lahleka se loko u ri na munhu loyi a kombaka i ta komba a tlhela a ku dyondzisa swaku ndhawu leyi i ya yini leyi i ya yini yi hlukana hlukana ka swona.

Ku va loko se hi fika kumbe ka ti-garage, a yimanyana na yena a swi kota ku etlela. Kumbe ku va na vachayeri lava vambirhi va cincana.

Ndzi vona ku ri mhaka leyikulu leyi hi tshamisaka ku vava laha Afrika-Dzonga. Hikuva u kuma leswaku sweswi a ha ha swi koti ku famba, a ha ha swi koti ku famba hi ti-train-i hi mhaka ya vanhu lava kumbe ku kumeka leswaku a ha ha ri na gezi mhaka yaleyo.

Loko ndzi kombela ku vulavula na munhu loyi a tekaka ti-passenger leswaku ti na swiphiqo na. lahlekeriwe hi pasi ra mina, ndzi nga endlisa ku yin?

Ndzi nga byela mhani leswaku ndzi ta sungula ku tirhisa Uber ndzi a ndzi yimele leswaku yi ta yi ta ni landza, kasi yi teka nkarhi wa yona. Loko u request-a u fanele u yimela leswaku u yona yi ku lavela muchayeri, yi ta yi ta ku landza se u ta kota ku.

Eya a ndzi ta yi tirhisa hikuva makhadi lawa ma hi pfuna ngopfu leswaku hi famba hi ya eka tindhawu to tala laha Afrika-Dzonga. Ma swi kota ku yi pfuna na swona swa ku loko hi famba hi ti-train hi nga kumi ti-traffic laha ndleleni. Naswona swa hatlisa, swi tlhela swi swi nga durhi. Munhu na munhu wa swi kota leswaku a va na rona, a fambafamba a vona tindhawu.

I ku va ku va na maphorisa laha ndleleni, naswona loko vanhu va famba tindlela leti kumbe va famba ndlela leyo leha, ku va na ti-garage laha va ta kona leswaku ku nga vi na tinghozi laha etindleleni loko va famba.

Ndzi ehleketa swa ku i ku a va holeriwi kahle kumbe va deleriwa hi vanhu lava kwelaka tibazi, naswona van'wani va byela eka tibazi va va lahlela ehansi. Se loko u ri muchayeri wa tibazi, u vonana na swilo swo tala emovheni kumbe bazini ya wena. U kuma swa ku vanhu va dyile va siya hansi, van'wani va delela, van'wani va lava ku va vona leswaku bazi yi tele mara na vona va lava ku khwela, va endla leswaku va na overload.

Ndzi nga tirhisa bazi ra ntolovelo, ra riendzo ro leha. Hikuva bazi leri i bazi leri ni ri tivaka naswona bazi leri ra hatlisa ku ri fika eka ndhawu leyi u yaka ka yona. Naswona a ri durhi ngopfu ku fana na lerin'wani.

A ndzi ta tshama ebazini ndzi nga humi hikokwalaho ko a ndzi lava ku vaviseka, naswona a ndzi lava ku lahleka kumbe ku endleka la swilo. Kumbe ndzi kombela munhu a ta fambaka na mina yo ya thoyilete kumbe ndzi huma. Ndzi biwa hi moya nkarhinyana ni vuya ebazini. Kumbe hinkwenu ebazini hi nga chiki.

Ndzi ehleketa swa ku va fika hi timovha leti ti fikaka ti va siya laha loko ti heta ti famba. hikokwalaho ko a va nge fiki hi milenge, a va nge fiki hi milenge. Swi ta laveka leswaku va fika hi movha yi va siya, loko yi heta ku va siya yi famba.

Ndzi nga tshamela ku yimisa mabazi lawa ndzi vona xa ku ma tlurile eka nkambelo. Ndzi tlhela ndzi lava ku vona swa ku munhu loyi wa bazi i tlurile eka ndhawu ya ku fana na leyi, kumbe va toloverile ku tirha ntirho lowu. Leswi ndzi ta swi kota ku tiyisisa leswaku mabazi lawa ma hundzeke eka swikambelo, ndzi lava ku vona papila leri va va nga tsariwa leswaku u tlurile eka magondzo lawa.

Swi va khumba ngopfu hikuva u kuma leswaku a wu ri na budget leyi u yi tirhisaka loko u famba hi bazi, sweswi loko se va va yisa tipurayisi ehenhla a wa ha swi koti ku famba. Wehe a wu veke mali leswaku n'hweti munhu u ta famba hi yona, se loko se va cinca a swilo siku na siku, swi endla leswaku munhu a nga ha ri na budget ya kahle. U ta kuma leswaku sweswi u ta va na swiphiqo, a hlangana no a masiku man'wana u nga ha ri na hikuva a tirhisa budget.

Vanhu va fanekele ku tiva swa ku loko va tshame ebazini a wu fanekelanga u suka u yima, u fanekele u tshama hansi nkarhi hinkwawo. Naswona a wu fanekelanga leswaku u vulavula na muchayeri loko a famba. U fanele ku tshamiseka ebazini, u u ze u fika laha u yaka kona, ku nga vi na swiphiqo endleleni. Naswona a wu fanekelanga u lahla nchumu hi ti-window, ku fana ni tipulastiki na mabodhlele.

Vanhu vo tala va Bolt va endlisa hi ku va va lava leswaku u hakela mali yo tala, kutani . Kumbe van'wani i swigevenga a va lavi leswaku munghana wa wena a nghena. Se leswi u nga ku lulamisa hi ku u va report-a.